Ke fifty gig, nka thabela fifty gig e kene ka ka letsatsi la pele kgweding hore ke kgone ho e sebedisa kgwedi kgwedi kaofela hobane ke motho a dulang a le marangrang haholo. Ke batlana le mesebetsi ke batlana le ditsela tsa ho etsa tjhelete.

Batho ha ba sa ya baesekopo ka lebaka la hore dintho tseo ba di shebellang dibaesekopong ba se ba kgona le ho di shebella difounung tsa bona. Tse ding tsa tsona tsa mabaka a etsang batho ba seka dibaesekopong ke hore batho ba ne ba tshwarwa poho ba nkelwa dintho hona dibaesekopong moo ho no sena batho ba katang le bona ba kati bao ba ne ba tshwara batho poho ha ho kwalwa.

Hore batho ba kgutlele nakong tsa ho bala dipampiri, re tla tlameha ho fedisa ditaba di-internet-eng difounung hore batho ba tlohele ho bala ditabadi founung. Kapa difounu di kenwe ka nako hobane nako eo phone e sa kgoneng ho kena ka yona e sa sebetseng. Batho ba tla bala ditaba ka tsela eo.

Nna ke motho ya ratang di-movie tse tshosang hobane di nrobatsa hamonate ha ke tshohile jwalo ke nahanne ka tsona ke bona le boroko bona ba haesale bo telele bo ke sa tsebeng le hore bo tswa kae. Hape di ya nthusa hobane ke ya bona hore ha o ka ba na le dintho tse jwalo tse ka etsahalang sa mannete ke tlo tlameha ho etsa jwang hore ke kgona ho phela nako e telele.

Nna le metswalle ya ka re bona ho le betere hore re shebelle ka for re batle tsona ditaba tseo marangrang a social media monana moo re tsebang hore ha re tlo di lefella. Le hore re tlo di thola mahala re sa di patalla hobane o ka se o ka se lefelle taba tseo o tsebang hore ha o fihla internet-eng o tlo dithola mahala. Ho na le marangrang a tshwanang le bo Twitter e fana ka ditaba mahala le tse sa hlaheleng dikoranteng le tseo sa tlamehang ho di patala di-subscription di hlaha mahala.

Jwalo ka ha ke le hole le nkgono tjena ke tla kopa nkgono a nshuthele kapa a njwetsa hore sejaneng moo ho ngotswe eng or TV-ing moo television-eng moo ke eng e ngotsweng hore re kgone ho tseba ho re le lokisa jwang sejana seo ha qeta ho njwetsa hore ho ngotsweng television-eng moo ke tla bona hore ke mo thusa jwang ho re sejana se loke ka hore yena a tshwere remote-u nna nne ke mo jwetse hore a etse eng a latele melao ya ka le dipehelo tseo tla beng ke mo file tsona ka yona nako eo.

Nka hlalosetsa metswalle ya ka hore difounung tsa rona mona na ho na le ntho e ngotsweng ka sona Sekgowa re bitsa power saving mode data saving Mode.Data saving mode e ke yona e thusang ka ho boloka data o re o se ka mo sebedisa data haholo e sebetse hanyane fela ka nako eo o e hlokang ka yona. Ha o sa tshwara founu e se ke ya itja kapa e se ke ya sebetsa e dule e le jwalo ka tsela eo o e sileng ka yona o e thola e le ka yona. E bohlokwa haholo ha ele jwalo ebile re kgona ho e utlwisisa kaofela jwalo ka metswalle re bone hore re e sebedisa jwang e re bolokela le tjhelete hobane ha re sa sebedisa tjhelete hakalo.